Go bonolo tota go jala mafoko, jang ga di a fole kgotsa dipanana, ka gonne di bonolo gore di jalega le mo mmung o o siameng.

Dingwe tsa dikgwetlho tse dikgolo tse balemirui ba maungo ba lebaganeng le tsone gompieno ke di feng, ba lebagane le dikgwetlho tse-tse di fapaneng, ka gonne go jala ga se papadi, o tlamehile o leme pele o netefatse le gore mmu wa go lema a o siame na.

Dingwe tsa merogo e e lengwang le e e jewang thata mo lefatsheng lotlhe ke difeng, mme ke ka ntlha ya eng. Ke maungo a jaaka dipotata mazambane, ditamati, dieie, ka gonne ke tsone tse di berekisiwang thata mo matshelong a rena.

Fa gote, wine farming go eng, a ke , a ke nngwe ya dijalo tse di jalwang kana jang, tlhalosa ka . Ee, ke tsa, ke e nngwe ya dijalo tse di jalwang jaaka leungo la terebe.

O tlamehile o nne le dijalo di-seeds, o tlamehile o nne le metsi a-a mantsi, o tlamehile o lebelele le mmu gore o ntse ga tshiamo, o tlamehile o nne o ntse o lebelela dijalo tsa gago gore di ntse pila di gola ka bonako.

Ka go lebelela gore mmu, mo go jalwang rooibos-o go botlhokwa na.

Panana, namune, pere.

Dife tse o tshwanetseng go di itse, pele o ka jala rooibos-e kwa temothuong, ke go check-a mebu gore e ntse ka tshiamo na.

Nonofo dife tse di tlhomologileng le melemo efe e rooibos-e e nang le yona, jaaka sejalo se se rekiwang .

Nka reka merogo jaaka tamati, eie, spinach-e, khabetšhe, ka gonne ke yona e e siametseng masole a mmele wa rena.

Di ama jang temothuo le kgwebo ya maungo, e ama ka gore batho ka bontsi ba rekisa maungo, and-e maungo ao, batho ba kgona le go a reka ka thekenoloji, ba fetsa, ba kgona go wa tlisa ka sejanaga, o ntse o le ka mo ntlong.

Maungo a na le seabe sefe mo boitekanelong jwa motho le mo bophelong ga ba ga, mme a ka tsenngwa jang mo dijong tse di nang le-le dikotla, a oketsa seemo sa motho sa masole a mmele gore a nne botoka, a thusa thata ka masole a mmele a ga motho.

Maungo le merogo a oketsa ikonomi, ka gonne ka letsatsi le letsatsi, batho ba reka maungo for go a ja mo dijong tsa bona tsa matsatsi.

Ena le seabe sefe mo boitekanelong jwa motho le mo go nneng le dikotla, mme e ka tsenngwa jang mo dijong tse di nang le dikotla, maungo a botoka, ka gonne a netefatsa gore motho o phela a ntse a le, a na le maatla.

Merogo ke eng, mme e sologela botsogo jwa rona molemo jang, ka go oketsa masole a mmele a rona le gore re phele ntse re le healthy ka dinako tse tsotlhe.

Ke akanya gore ke ka ntlha ya eng fa batho bangwe ba rata go nwa rooibos-e, go na le go nwa mefuta ope fa fela o mongwe, ka gonne rooibos-e ke yona e e leng monate, go phala di-rooibos-e tse dingwe tse and-e, ga e e monate.

Ke akanya gore rooibos-e e na le seabe sefe mo go rotloetsang temothuo e e tswelelang le mekgwa ya go sireletsa tikologo, ka gonne rooibos-e ke yone e e rekiwang thata mo mabenkeleng, ke yone e e leng , bonolo, e leng botoka.

Rooibos-e e botoka gore o-o e nwe, ebile e simolotse masole a mmele a rona. Ke ithutile jalo.

Apeela merogo e e farologaneng ke efe e o e ratileeng, mme gore o e ratile, ke ratile merogo jaaka spinach-e, tamati le eie, ka gonne ke yona e, ke yona e e oketsang masole a mmele a rona.

Se farologana jang le mefuta e mengwe ya ditee tsa ditlhatsana, fa e bapisiwa le dilo tse di batliwang ke maraka le tse di dirisiwang thata, rooibos-e e farologane thata le diteye tse dingwe ka gonne yone e bo, e bo bebe, ga e , ebile e monate.

Go feta twenty gig, e siametse fa o rata go shebelela di-video ka boleele jo bo kwa godimo, kgotsa o kopolola dilo tse dintsi.

Go khetha peo khetha peo e e siametseng maemo a bosa le mmu wa tikologo ya gago, go lokisa mmu, se ka kgotsa lema mmu gore o nne bonolo, mme o tsenye manure, manyoro a tlholego jo jaaka boloko jwa dikgomo kgotsa compass.

Go khetha peo, peo ya rooibos-e e tlhoka go mmogo le mmu ka tlhogo, pele e ka mela, ka gonne ka go tlhologela e , e mela fela fa e fetogile mo mpeng ya diphologolo kgotsa e rukilwe ke pula le letlhabula. Mo balemiruing, peo e kokotlelwa kgotsa e tsenngwang mo metsing a a mogote go thusa go e gore e .